Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhoka tiro ka ditsela tse dintsi tse di farologaneng la ntlha go batla tiro gompieno go tlhoka go dirisa internet-e go tsena mo di website go tsa ditiro o sala o romela dikopo le go ikgolaganya le bathapi, fa data e le turu ba tlhoka tiro ba ka nna ba se kgone go dira dilo tse mme seo se ka diegise kgotsa sa ba thibela go bona tiro go na le dithuto tse di ntsi e bile tsa inthanet-e tse di ka thusang ba tlhoka tiro go tlhabolola bokgoni jwa bone, ntlha fela ga ditlhotlhwa di le kwa godimo tsa data di ka dira gore go se kgonege gore ba kgone go tsena mo dithutong tse ba tlhabolole.

Ke dirisa data ya MTN kgotsa sim card sa MTN network ya MTN ke reka ya fifty ranta e ntsaya lobaka e ntsha matsatsi a le supa e tsaya beke ke tlhopile yone ka ntlha ya gore e boleng bo ko tlase ga ke le bantsha le tse dingwe e cheaper, jaanong e be nna ntsi mo godimo ga moo e beng dumela gore ke dire dilo tse ke tlhokang go di dira mo mafaratlhatlheng.

Data e ke e rekileng mo kgwedi e fitileng e le ya MTN ya internet data e ne e reka beke le beke so ile ya e le ya bokae mo bekeng, e ne e le ya diranta di le masome a matlhano fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela eng o tshwanetse go lebelela gore e tsaya ke bokae e tsaya nako e kae, e kae ka bo yone a le network-e ya data e wa e tlo sokodisa, ga e tle go tsamaya e e go jikela ka dinako tse sa siamang.

Fa nka kry-a data ya di-gig tse kana ka makgolo a mabedi two hundred gig ke nagana sentle-sentle ke e tlhoka more than that makgolo a mararo a di- gig tsa makgolo a mararo mare nka simolola ka makgolo a mabedi nka e dirisa kgwedi yotlhe gape nka itumela thata ha e ka tsena kgwedi le kgwedi ka letsatsi la ntlha letsatsi la kgwedi ke lone le ka ntlhatswa pelo thata fela.

Dilo tse di tlileng go fetoga ka five g ke lobelo le le kwa godimo go ja karolo le go romela difaele go tla nna bonako thata go tla nna le tiego e nnye mo puisanong ya di diriswa e leng botlhokwa mo dilong tse di tlhokang karabo ya bonako jaaka dikoloi tse di ipatlele jang le ditiro tsa kalafi tse di dirwang kgakala madirelo jaaka kalafi a tlile go tokafala thata le dipalangwa dikoloi tse di ipatlele mafaratlhatlha a dipalangwa a botlhale ditšhono tse di tlileng go tlhaga didiriswa tsa inthanete ya dilo di tlile go tokafala thata mo malapeng le mo ditoropong le mo madirelong.

Sa ntlha wa go tshwanela ke gore a reke data ka ditsela tse di farologaneng jaaka go dirisa USSD code tsa network-e wether ke ya MTN kgotsa ke ya Vodacom a ka tsenya ka App e ya network-e eo kgotsa ka go reka voucher ya data kwa lebekeleng ga fetsa a ba a fetsa go reka data ka USSD code kgotsa ka App a ba e tsenya mo mogaleng, ga fetsa go e tsenya mo mogaleng ba bulela data a dira bo nnete jwa gore mobile data ya gage e buletswe mo di-setting tsa founu ya gage than a ka.